Zwine nda vhona zwo fanela u ḽiwa nga vhana murunduni, ndi miroho, ndi miroho nga maanḓa.

Ndi vhona ungari zwi vhuḓifari ha vhathu ha musi muthu o ambara zwine zwi sia muvhili nnḓa, zwi kokodza maṱo a vhathu. Ndi uri ndi zwithu zwine zwi vha zwi songo to ḓowelea, mara nga zwiṱuku nga zwiṱuku, vhathu vha kho ḓi zwi ḓowela.

Tshithu tshine wa wana zwi tshi khou itea, ndi u, ndi u vha na muphasa. Ha dovha ha no uri vhathu vha ḓivhana, uri uyu ndi nnyi, u bva gai, ndi ṅwana wa.

Ya, ndo no ḓi zwi ḽora, ngo uri ndi zwine muthu a tshi aluwa, u fanela u vha nazwo.

Zwithu zwinzhi zwi ya nga tshikwama tsha muthu, arali tshikwama tshi songo ima zwavhuḓi, ndihone muthu a tshi thoma uvha na thaidzo. Are tsho ima zwavhuḓi hai ḽivha ḽo lala.

Maga ane wa tea u ma tevhedza utshi khou ita mukusule. Ndi u sedza mutsho uri wo imisa hani nga heḽo ḓuvha, uri ḓuvha ḽine wa ḓo ḽi ita nga ḽo. Nahone, hune wa ḓo kona u anela hone, ndi ndi zwithu zwa ndeme.

Muthu wa munna, ndi muthu ane u tea u ambarela, zwiambaro zwine zwa ḓo ita uri avhe na ṱhonifho. A vhonale uri houḽani, havhaḽani ndi ndi vha, ndi khotsi .

Tsha u thoma u tshi khou nyanga u ita mukusule, u fanela u vha na khuni. Wa kona u bika u bva afho, u bika wa ya wa i aṋea ḓuvhani nṱha ha saga. Ndi zwone zwine nda vha u laedza.

U fanela u mu, u fanela u ila ṅwaha woṱhe.

Ndi ḓivha tshaka nthihi, ine ndi yone ine ya imiswa.

U nga si to zwi takalela zwavhuḓi vhuḓi, u ḽa zwiḽiwa zwine huvha na tshi.

Ndi hu rumela ha vhathu vha aluwa, vhakegulu na vhakalaha, vhaya vha bvisa tshelede dza mamalo. Wa mufumakadzi a vha kona u vhuya naye, ubva hafha ha kona u shumiwa, ha ḓivhea uri hoyu ndi mufumakadzi wa nyi.

Hezwo zwithu a thi tu ḓivha uri ndi miṅwaha mingana, mara zwine nda ḓivha zwitshimbila nga lu tsinga, lwa ha vhathu vho no kona u imisa miḽa. Mara kanzhi kanzhi vhana vha hone vha gudisiwa havha vha vhatukana vha na miṅwaha ya vho ma fifteen years, sixteen, seventeen, eighteen.

Ee, ndi vhona zwi na vhundeme, ufha nwana dzina. Dzina ḽi a ṱalusa muthu, dzina ḽa ṅwana ḽa dovha ḽa amba, zwiga kha honoyo muṱa.

Ndi ndi u vha, ndi u ya khombani. Zwine nda zwi ḓi ḓivha.

Madzina a amba u ṱalusa tshithu, nahone zwi tshi khou amba dzina ḽa dovha ḽavha ḽi tshi khou ya kha tshiga tshe tsha itea. Kana zwine vhabebi vha zwi funisa zwone.

Vhurangaphanḓa hune ra vha ri naho, a si hune vhu vha vhu khou sedza tshitshavha. Vha vha vha tshi khou sedza vhone vhaṋe fhedzi.

Delele ndi ḓivha tshaka mbili dza delele. Ndi heḽi ḽine ra ḽi vhidza ḽo omisiwa, ndi ḽa mutshovhotshovho na delele delele.

A hu to vha na zwithu zwo shandukaho, ku bikele ku khaḓi vha, ko kuḽa kuthihi. A hu tovha na zwiswa.

Fhethu ho nonga murunduni, ndi fhethu hune hu vha ho tsireledzea. Sa kha zwi tshiṱiriki tshine nda vha kha tsho tsha Vhembe, a thu tu pfa hu tshipfi ho vha na thaidzo.

Ndi vhona vha na dzangalelo, thaidzo ndi uri vha aluwa ari tsha to vha navho. Nahone arali vha ḽi thetshela, vhanna vha musalauno a to ḽi thetshelesa luthihi, u ḓo dzulela u ṱoḓa u ḽi ḽa misi yoṱhe.

Muṱa ndi fhethu hune, hu vha ho vulea, hu a ita uri vhathu vha ṱangane, vha nga guṱe vha kone u dzula. Ndi vhona muṱa tshi tshithu tsha ndeme muḓini.

Ee, ndi u vha na mitshino ya nonga malende, zwi tshi khou nakisa mitshatoni. Ndi zwone zwine zwivha zwi zwa ndeme, ndi uri zwi vha zwi khou ri sumbedza uri riṋe ri vhavenḓa.

Ya, ndi nga zwi takalela u vha na mbingano ine yo itwa nga vhahulwane. Ndi nga zwi takalela, thi tu vhona hu tshi to vha na thaidzo na luthihi.

Ya, zwone zwi zwi avha thaidzo mara, sa vhathu ane ra vha ri khou funana, ri nga vhona nḓila uri ri nga to zwi bvisa hani. Mara zwi ngavha zwi songo leluwa.

Ndi vhona nzulela ya mahayani i ya vhuḓi nga maanḓesa, hu avha na vhuthu.

Zwiḽiwa zwine ra nga amba zwa sialala, ndi zwone zwiḽiwa zwavhuḓi zwine, ri wana zwi zwithu zwine zwi a vha na pfushi muvhilini wa muthu.

Kuambarele kuna zwine zwa amba, uri muthu o rali u khou ambarelani. Ee, zwi na ku a amba.

Tshithu tsha ndeme ndi u thoma wa dzhia vhurangaphanḓa wa dzula na vhathu uri, kha ri bika nga hei nḓila, na iwe u tshi khou sumbedza u ḓi funga na vhone vha ḓo kona u ḓi funga.

Tshine nda nga to ita, ndi u ṱoḓa masheleni uri ndi kone u badela vhaṋe vha mirundu. Ahuna iṅwe thandululo ngo uri maḓi a tevhuwa ono tevhuwa, ahutshena zwiṅwe zwine wa nga ita.

Zwiambaro a zwi tu amba, uri muthu u ḓi farisa hani na luthihi.

Ndi vhona zwo fanela, ngauri zwiḽiwa hezwi zwa sialala, ndi zwone zwine zwi ri ita vhathu.

Ee, murundini ndi vhona vhana vha tshi ḽa zwo linganelaho.

Zwiḽiwa zwa sialala a ri tou vha na uri zwi zwiḽi zwi ḽiwa lini kana zwi bikiwa lini. Zwi bva uri zwithu zwishumiswa zwa u bika ezwo zwithu zwi hone naa. U fana na na dovhi, uri u khavhelo i hone, phuri dzi hone, muroho wa u koḓela, dzi nḓuhu dzi hone. A zwi to vha na tshifhinga.

Ee zwine zwa ambariwa ndi ndi miṅwenda, ndi miṅwenda hu kho sumbedza mvelele nahone zwa zwi khou amba uri u ndu ndu u lushaka lufhio.

Ndi ḓipfa ndi muthu wa vhuḓi nga maanḓa ndi pfa nditshi ḓi rwa khana, ndo to ḓi ṱongisa uri nṋe ndi muvenḓa sa tsumbo.

Ee ndi vhona zwi zwa zwi zwa ndeme.

Ndi miṅwenda ine ra i vhidza vha ri ndi ndi ḽi gwana, ndi u wana zwo naka nga maanḓa.

Ndi u nakisa nga maanḓa.

Ee kha zwi ambaro zwa vhanna na vhafumakadzi ri vhonesa hu tshi ambaresa vhathu vha vhafumakadzi zwi ambaro zwa sialala, ri wana vhana ri sathu tovha na zwi ambaro zwifhinga zwinzhi mara ri vha ro ambara dzi hembe dzine dza itiwa nga labi ḽo ita ṅwenda.

Zwi ambaro zwa sialala nga vhufa zwi zwi ngita uri ndi ḓi rwe khana nga mvelele yanga na nga maitele a mvelele ya vho riṋe.

Zwine zwi fhiriselwa phanḓa ngori ri tshi aluwa rivha ri khou kule ri khou ambadziwa zwone ra vhudziwa uri hezwinoni zwa sialala, na iwe u a kona uri u kone u zwi fhirisela phanḓa.

Ee zwi ambaro he zwa sialala kale ra ri tshi khou zwi ambara hu tshi vha na zwimima, wa zwipfa na iwe wa ḓi kukumusa wa ḓi pfa wo kho fanelwa.

Ee fesheni i ḓa na zwithu zwiswa na ku ambarele kuswa kune tsha fana na kwa mulovha namba mulovha, ku dzula ku kho shanduka ku ambarele ndi zwithu zwine zwi khou itea shango nga vhuphara.

Ee zwe zwine ra nga amba ndi uri vhaswa vha hano maḓuvha vha khou funesa fesheni, ngori fesheni i a kunga maṱo muthu a kule i a vhidzelela.

Ee misi zwifhinga zwinzhi ri wana uri eyi fesheni a i koni u ṱangana na sialala ngori zwa vhuya zwa ṱangana u wana zwi sa tu to metsha zwavhuḓi zwa to naka.

Eyi nyanḓadza ya ya social media i ita uri zwithu zwi ṱavhanye u vha fesheni na hone zwi kone u ṱavhanya u vhoniwa nga vhathu vhanzhi, nduri zwi ṱavhanyo ita uri tshithu tshi ḓivhaleye nahone tshi.

Ndi vhona u nga ri zwo ṱanganyisiwa ndi vhona zwi to bva khori ndi maṱeki a hani, u fana na vhathu vha tshi fumakadzini vho ambara miṅwenda hu na zwiṱeki zwine ra zwi vhidza uri ndi zwibata zwi a metshelana na na miṅwenda.

Ee zwi a ya ngori hu kho vha na mushumo ḓe wa wana uri vhathu hu khou pfhi kha vhaḓe vho ambara vha vha vho ambara zwa sialala.

Ee fesheni ndi yone ine ya vha i phanḓa mara zwithu zwa mvelele u fanela u zwi vhea fhethu ha vhuḓi zwa dzudzanyea.

Ee ndi vhona hu na mutsiko muhulu nga maanḓa, ngori vhathu vha kho tshimbila na fesheni ende arali wo ambara zwithu zwine zwi to anga ndi zwa ndi zwa murafho wo fhiraho, u wana hu tshi kho to dzhielwa fhasi ndi zwi vha zwi khou vhea fhasi ha mutsiko kha.

Ndi ndo ku rungele kune vha a kona u nakisa nahone vha zwi ita nga vhuronwane, ndi vhona zwi tshi ṱuṱuwedza nga maanḓa uri u vhe na lutamo lwa zwithu zwa fesheni na zwa mvelele.

Ndi vhona i sa phumuli mvelele ngori mvelelo a hu na hune ya khou ya hone, i tou ita uri i ri thusa uri zwithu zwi mvelele ya vho rine i ḓi dzulela i phanḓa.

Nḓowelo yo ḓalaho kha tshi tshavha tsha vho riṋe ndi ku ambarele ku kwa zwithu zwi pfufhi nga maanḓa.

Vhathu ndi pfha vha tshi kho lila nga u gonya ha zwiambaro zwa fesheni ngori, u wana uri zwiambaro zwinzhi zwa fa fesheni ndi zwine zwivha zwi kho vhidza masheleni, naho zwo ralo ri vhathu ri kho konḓelela.

A thi tovha muthu wa u to tshimbila na fesheni, zwifhinga zwinzhi athi muthu o tshimbila na fesheni na luthihi.

Ndi zwiambaro zwine u wana zwi na mivhalavhala ndi zwone zwine zwakho tshimbile tshimbila zwino.

Ndi zwiambaro zwa sialala.

Ee ndi wana vha khou ambara zwiambaro zwi ṱhonifheaho.

Tshithu tshihulu hulu ndi u ambara dzi hemmbe na marukhu na suthu zwi a ita uri muthu a ṱhonifhee.

Zwiambaro zwo shanduka nga maanḓa ngauri zwifhingani zwa murahu zwiṅwe zwithu zwo zwo vha zwi siho zwino ho no vha na zwiswa zwitaela zwine zwa khou itiwa zwa hano maḓuvha.

Tsha u thoma ri sedza uri vha vhabebi avho a vha a vha na vhabebi vhavho naa ri zwi dzhia u bva afha arali vha siho lushakani ahuna vho malume, vho makhadzi, vho khotsi muhulu zwi bva kha uri ri khou tendelana kha ḽifhio.

Ndi u vha na tshiila foo foo ṅwaha.

A hu tovha na thikhedzo ine wa nga ifha muthu ngo uri wo wo ṱutshelwa nga muthu ane wa mufuna u ḓo dzulela u mu humbula a zwi na ndavha uri u khou wana thikhedzo i ngafhani.

Ndi vhona u nga ri ndi u wana muthu nga u ṱavhanya ngori u fanela u fhedza tshifhinga nyana uri vho a thome a fhirise tshipiḓa tshawe.

Ee ndi vhona uri zwi zwi fanela u vha na tshifhinga u nga ḓivha ṅwaha muthihi kana ṅwaha wa vhuvhili ee.

Kuambarele a ku tou vha kwa na ndavha mara nga vhege heneyo u fanela u vha o ambara zwo sumbedza uri o ṱutsheliwa nga tshetsho tshifhinga mara ubva hafho a zwi tsha tou vha na mushumo.

Ndi vhurereli ha riṋe vharema ha mvelele nga uri mvelelo ndi riṋe vhaṋe, mvelelo i ri ita uri ri vhe vha khwine nahone mvelele ndi zwine ra vha zwone.

Ee mishumo ine ya tea u itiwa nga vhana ri ri vha gudisa u ya nga miṅwaha nga miṅwaha a wa musidzana u ḓo vha a khou guda u swiela, u bva afho a guda u bika, u bva afho a guda u ḓi kuvhela, u bva afho a kona u ita zwiṅwe.

A thi vhoni uri huna mushumo une wo fanela u pfhi u itiwa nga vhafumakadzi roṱhe muṱani munna na mufumakadzi ri eḓana zwi nga to fhambana uri muṅwe u vha a hone muṅwe a siho o ya mushumoni.

Mushumo wa khotsi ndu tsireledza muṱa khotsi ndi mushumo wawe ndi u ndi u fu ndi u vha na lufuno na muṱa wawe nahone kha mishumo ya nḓuni na ene u fanela u ḓi wana u khou dzhenelela kha mishumo yoṱhe.

Mushumo wa wa mme muṱani ndo wana uri tshiṅwe na tshiṅwe tsho dzulisea zwine zwa mu kundela a kona u vhudza mufarisi wawe vha farisana vha vha ṅanda nthihi vha vha fhethu huthihi kha mishumo a hu tou pfhi mushumo mugede ndi wa nnyi mushumo yoṱhe ya muḓini ndi yashu roṱhe.

Kha mvelele zwithu zwi ndi zwa uri muthu a tshi lovha uya makoleni a thi tendelani nazwo na ṋahasi ndi kha ḓi hana.

Tshithu tsha ndeme ndi u vha na fola na maḓi no ndi zwezwo fhedzi a hu tu tovha na zwiṅwevho zwi nga to fhambana uri ndi thevhula ndi mini.

Ndi uri muthu a ḓi ḓi ṱhonifhe a kone u ṱhonifha vhaṅwe vhathu nahone a ṱhonifhe mvelele yawe.

Ee tshithu tsha ndeme ndi tsha uri ri hayani kha ri ambe luambo lwashu kha ri funze vhana mvelele ya vho riṋe uri ri ri vhu nnyi maitele ashu ri ita zwifhio fhano muṱani.

Luambo lu ne nda amba lu lu nṱalusa uri ndi sa tsumbo ndi muvenḓa nahone ndi khou ḓi rwa khana.

U tshi khou bika mashonzha tsha u thoma u fanela u vhilisa maḓi wa dzhia mashonzha wa mavhea kha tshi tshigoḓelo wa shela maḓi, a thoma u ṋauwa u bvafho wa ma ṱanzwa wa ma ṱanzwa u bva hafho wa mashela tshipanini tshau wa shela maḓi zwa gwagwama zwa gwagwama wa wana uri wa shela muṋo wa ndo ri maḓi u fanela u shela maḓi o linganelaho ubva hafho wa kona u shela zwine wa khou shela zwo uri zwithu zwi tshimbile.